Izinselele okuhlangatshezwana nazo lapho kuhlukaniswa imigqa ukuze kutshalwe kuyindawo eqalwayo lapho kungakaze kwakulinywa noma kwatshalwa ngaphambili. Loko kwenziwa ukuthi umhlaba usuke usaqinile ungathambile, ukwemba endaweni enjalo kuba inselele. Kanti futhi umhlabathi onamatshe ongalungiswanga ngendlela efanele wenza kube nzima ukuhlukanisa imigqa kalula.

Kunezinzuzo eziningi zokuvuna ngesandla. Lapho kuvunwa ngesandla kuvunwa kakhudlwana nakuba kuthatha isikhathi. Lapho kuvunwa ngesandla, abavunayo basebenza ngokucophelela ngokungafani nanxa kusetshenziswa imishini. Ukuvuna ngesandla kudala amathuba emisebenzi, kanti futhi lapho amathuba emisebenzi evuleka izimpilo zabantu ziyathuthuka futhi ziyaphucuka.

Ukuvuna ngesandla noma ukuvuna mathupha ngokuyinhloko, kudinga amathulusi alula njengemimese, amasikela, izikele, noma izandla ezingenalutho kuye ngesimo. Ezitshalweni ezithile ezifana nolethisi, neklabishi, ummese obukhali usetshenziswa ukusika phakathi kwamaqabunga amabili okuqala noma iqabunga lokuqala. Kwezinye izilimo, izandla ezingenalutho noma amathulusi afana negeja angasetshenziswa ukumba nokukhipha izitshalo ezinezimpande nezinye izitshalo.

Imigomo yokuphepha ibaluleke kakhulu njengomsebenzi. Kudinga ukuthi lapho ngisebenza ngamakhemikhali ngisebenzise izinto zokuphepha ezifanele, ama-PPE lapho ngisebenzisa amakhemikhali okubulala izinambuzane ezitshalweni. Kubaluleke kakhulu ngoba kungabangela ukugula uma isikhathi siya siqhubeka uma engasetshenziswanga ngokufanele ama-PPE noma imigomo yokuphepha. Kanti futhi loko kuvikela impilo yami, futhi kubalulekile nokuthi nalabo engisebenza nabo ngiqikelele ukuthi bayawasebenzisa lama-PPE noma bayayilandela imigomo yokuphepha.